Ebholeni khona into abayibiza ngama-substitute or ama-sub, ngingayenza ukuthi abanye badlale isikhashana bese bayashintshisana kuze naye uNomalanga akhone ukuthi angene, adlale naye azizwe ayingxenye yethimu.

Ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu angisabi ngoba ngibona abanye bayenza and futhi izinto ziyenzeka, manje kuyangikhuthaza kakhulu ukuthi ngibone abanye baphumelela okusho khona ukuthi nami ngizophumelela. Ezinye izinto zicala kancane bese ekuhambeni kwesikhathi zibuye zihlangane, manje angizizwa ngithukile ngizizwa njengomuntu okhuthazekile ngoba khona abanye balungelwa. Manje nami ngiyabona ukuthi uma ngalokhe ngigcugcuzelela ngizipha isikhathi, ngibe nesineke, ngiyoze ngifike nami la engiyakhona.

Ngincamela ukuthi ngifundise abantu babe nolwazi kunokuthi ngithengise into engisuke ngiyenzele ngezandla ngoba ngiyabathanda abantu kakhulu futhi ngiyathanda ukukhuluma, ngiyakuthanda nokuxoxa. Manje ngibona kuzohambiselana kakhulu ukuthi ngibe umuntu kushuthi maybe ofana ne-promoter, noma yi-facilitator, noma i-trainer. Kube yimi othengisayo leyo information ophayo abantu leyo information, kunokuthi ngizenzele into ngezandla zami bese ngiyayithengisa.

Ngingabathatha bobabili abangani bami babeke endaweni eyodwa, ngibenze bobabili ukuthi baqonde ukuthi lento esiyenzayo iwumdlalo futhi akusiyona into abangayithathela ekhanda, into esiyenzayo ukuthi sijabule ngokuthi sibendawone. Ngokuthi uZiyanda mncane kunaye uSiyanda futhi lento ayiyenzile iyiphutha ubengayenzile ngamabomu, ukuze sikwazi ukuqondisisa ukuthi kumele sibe nesineke uma sidlala sonke singasheshe sidinekelane noma siphelelane inhliziyo. Kodwa siqondisisane ukuthi siyabantu asifani futhi ezinye izinto asiziyenzi siqondile kodwa sisuke sidlala noma singaboni yikho kubizwa ngephutha.

Ngizizwa ngigcugcuzelekile kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi mawumuntu mawuyenza into oyithandayo uyenza ngokuzikhandla ubananesineke futhi ngale nto oyenzayo uzophumelela, ngoba uma ucala kancane uzipha isikhathi ungazijahi uyoze ufike la oyakhona. Esikhathini esiningi sifuna izinto ezisheshayo ukuze sikhombise ukuthi siyaphumelela kanti kwezinye kudinga ukuthi sibe nesineke, kudinga ukuthi sesizinikeze isikhathi sokuthi sikhule nokuthi sifunde ney'fundo ey'fundekayo endleleni, kuze sifinyelele la siyakhona. Manje ngizizwa mina ngikhuthazekile kakhulu ukubona umuntu ocale kancane waze wafika phezulu, kukhombisa khona ukuthi uhambile futhi wafika ngesikhathi la mele afike khona.

Ziningi izinto abangaziyenza ukuze basebenzise indawo eyodwa kodwa ku-practice-zwe imidlalo engafani, bangasebenzisa izindawo ezifana nakuma-pool areas ukuze bakwazi uku-practice-za izinto ezifana naboma-cricket. Kukhishwe amanzi ku-practice-zwe ama-sports afana naboma-cricket noma i-sport ezifana ne-soccer, okanye bangasebenzisa amagrawundi ukuze ba-practice-ze izinto ezifana nabo-rugby okanye i-basketball. Yize noma amagrawundi wakhona angafani kodwa uma ku-practice-zwa i-rugby kungasetshenziswa ama-mat, ngoba utshani babantu be-rugby buvamisile ukuthi bube manzi kunalobu abadlala ngabo uma kudlalwa ibhola.